Kufuneka umazisi wakho nofakazi wesphande sala uhlala khona.

Ukuvula i-akhawunthi yebulugelo kuyindlela elula yokugcina imalakho iphephile, begodu neyokuthola iinthorwana ezingaphezulu kwemali onayo. Begodu esikhathini esinengi nawuthola umberego, bafuna bonyana kube nebulungelo uzokwazi ukuthola khona umrholwakho.

Amabulungelo la, ahlukile uhlolisisa le ofuna ukuvula kiyo i-akhawuntakho. Ungayivula online, Uberegisa ifowunakho namkhana ungavakatjhela ibulungelo eliseduze nawe lapho ofuna ukuvula khona i-akhawuntakho uye khona, bakuvulele i-akhawunti.

Meli ubuze bonyana kuzokuba yimalini ngenyanga, ukUberegisa i-akhawunti lena. Meli ubuze bonyana ikhona imali ekufuneka ihlale ngaphakathi e-akhawunthini lena. Fanele ubuze bonyana i-akhawunthi le, uyakghona ukuyiberegisa efowunini, ibizwa nge-mobile banking, uyakghona ukuyenza na, ngefowunini. Kufanele ubuze bonyana ngimaphi amabhanga nanyana amabulungelo ongawaberegisi ukukhipha imalakho. Ubuze begodu bonyana likhona yini na, amatjhumi i-interest ozoyithola nge-akhawunthini le, oyiberegisako na.

Uthoma uhlole bonyana ibulungelo leli, olifunako uzokghona na ukubhadala imali efunekako kilo ukuliberegisa ngenyanga. Uyahlola begodu bonyana limhlobo muphi webulungelo, ngelomuntu namkhana yibulungelo olivulela irhwebo lakho na. Uhlole begodu nokobanyana irhelebho lakhona ebulungelwenelo linjani, abantu abarhelebhako lapho babantu abanjani. Ubuze-ke begodu bonyana ungakghona ukuliberegisa na, kumaliledininakho ibulungelweli ngaphandle kokobanyana uvakatjhele endaweni, ibulungelo eliseduze.

Ebulungelweni wangafaka imali, uyifakile akunakuthi umuntu angafika ayikhiphe ngaphandle kwakho. Bakunikela esikubiza ngokobanyana yiphini, eyaziwa nguwe wedwa. Ukwenzela bonyana nawufuna ukuyithola imali le, uyithole ngaphandle komunye umuntu. Ibulungelo likghona ukUberegiswa ngumuntu kuphela onephini, kodwana imali oyifakileko ayiphumi ngaphakathi kwebulungelo ingakakhitjhwa nguwe mnikazi, namtjhana ungakanikeli omunye umuntu iphini, bonyana akhiphele yona.

Ukuvula i-akhawunthi uyaligcwalisi imininingwanakho, kuthi ungubani igama lakho, isibongo sakho, iinomboro zakho zomtato, begodu-ke uyatjho-ke lapho eforomeni, kobanyana imali ezobe uyithola nge-akhawunti leyo ibuyaphi. Uyagcwalisa godu ukuthi uhlala kuphi, uyagcwalisa begodu bonyana umazisakho inamba yakhona ithini. Uyagcwalisa begodu nangabe wenza online uzozenzela koke lokho, nangabe usebulungelweni eliseduze nawe, umuntu ozobe akusiza kulelo bulungelo uzokufuna umazisakho, ne-proof of resident, lapho uhlala khona, incwadi etjhoko bonyana uhlalaphi.

Imali ebhadelwako nawuvula i-akhawunthi, ngeyokwenza i-akhawunthakho bonyana iberege, ngombana nawuqedu ukuyivula ayiveli iberege. Ifuna bonyana ufake imali, izokwazi ukuthoma ukUberega ukghone ukuhlola bonyana iyaberega na.

Iphini kuba ziinomboro oziberegisako ukuthola imalakho. Iqakatheke ngokobana ivikela bonyana kungabi ngiwo wokumuntu okghona ukuthola imalakho ngebulungelweni or nge-akhawunthinakho. Kube nguwe wedwa oyaziko ozokukghona ukuthi ukhiphe imali nge-akhawunthinakho, uyiberegisa lokha nawufuna ukhiphi imali nge-akhawunthinakho.

Ungavumeli usizo ebantwini ongabaziko. Jama duze ne-ATM Uberegise umzimbakho, nesandla sakho ukufihla, bonyana omunye umuntu angaboni iphini yakho.

Isiphande sekhaya bafuau ubufakazi bonyana umuntu ohlala khona ngapha, begodu uvumelekile bonyana ungavula i-akhawunthi. Umazisi bamfunela bonyana bakghone ukubona bonyana umuntu ebamvulelako lo, nguwe namkhana Uberegisa izinto zomunye umuntu.

Iye bavumelekile, kodwana nabo kufanele bonyana baphathe isiphande sala abahlala khona beze nomazisi nabo.

Ungavakatjhela ibulungelo eliseduzane nawe, namkhana uyakghona ukuthi ubafowunele, namtjhana bakunikela i-app lapho ungakghona ukungena khona ubone ilwazi nge-akhawunthakho. Uyathola nenamba ebizwa bonyana yi-USSD ekwenzako bonyana ungathola ilwazi nge-akhawunthi yakho.

Ungavakatjhela ibulungelo eliseduze nawe ulibhloge, namkhana ungalibhloga ku-digital app ekumaliledininakho namkhana ungabafowunela ubabawe bonyana bakuvalele lona, namkhana ukugaya e-ATM eseduze nawe ufike ulibhloge.

Uyakwazi ukungena kwi-app yakho idijithali ufune, uwenze enye inomboro, namkhana uvakatjhele ibulungelo eliseduze nawe bakwenzele inomboro etjha yokukhipha imali.

Kuqakatheke ngombana iyasiza, yenzela bonyana nakungaba neendleko obowungakazilindeli, ukwazi ukuyiberegisa uzivale ngayo, nakungaba namahlelo atjhentjhako nasele sewufikile enarheni enye, nayo uyakwazi ukuyiberegisa imali le, uvale ngawo amahlelo lawo. Kubalulekile begodu bonyana nawufuna iinthuthi nanyana ukudla, ungayiberegisa imali lena begodu kubalulekile-ke bonyana nawukhambakhambako endaweni, ungakghona nokuthenganyana izinto ozabe uzibona khona lapho. Kubaluleke nangokuthi nasele ungasafuni indawo mhlambe ohlala kiyo, uyakwazi-ke bonyana ungatjhentjha ubhadale kwenye namkha uthole wenze indawo engekho lapho endaweni mhlambe bakuskemile, ungakghona bonyana ubhukhe enye indawo ozokuhlala kiyo ngesikhathi ozobe ulapho ngaso.

Into edla imali khulu nawunekhambo kubhadala indawo yokuhlala lapho uyakhona. Iindawo zokuhlala esikhathini sanje zibiza khulu begodu uthi ungakafiki nokufika lapho, uthole sewuhlukene namakhulu wamaranda, uhlukane nemali enengi khulu ngeendaba nje yokufumana indawo yokuhlala. Okhunye-ke godi-ke okwenza ikhambo bonyana lidure khulu, yimali yesithuthi. Iinthuthi esikhathini sanje zidura khulu begodu indlela ezibala ngayo, imali ezokusa lapho nezokubuyisana lapho iba ngunobangela khulu entweni yokobanyana zidure.

Ngingamupha zokobanyana esikhathini esinengi angaberegisi ikarada lakhe langebhangeni. Nakayokwenza izinto akakhiphe imali, nakakwenye inarha, nangabe uberegise amadolora, akakhiphe wona amadolara la, kube ngiwo awaberegako, ngaleyondlela uzokukghona ukubona bonyana imali ayiberegisileko seyingangani kodwana ukuberegisa ikarada lebhanga kuzomenza bonyana aberegise imali enengi khulu.

Kubaluleke khulu bonyana ngihlele izinto engizozenza nangifika lapho engiya khona begodu lezi engingakazifaki, ngitjho mhlambe bonyana ngizokubeka imali engaka, le ngeyezinto engingakazifaki la, engingazaziko mhlamunye engizozithola lapho ezibhadalwako kodwana nangifika lapho ngizakukhetha yinye-ke ezakwanela imali le engiyibekela yona.

Kungaliphazamisa lokha nangabe amandla weranda ehlile ngombana lokho kutjho bonyana angekhe abe nawo amandla wokuthola izinto ngenani elehlileko, kutjho banyana i-currency yakhe ayikazokuba namandla nakayitjhentjhela keyangaphetjheya. Lokho kuzokwenza bonyana angabi nemali eyaneleko ukuthenga izinto ebekavele azimisele ngokuzithenga begodu nezinto zingabonakala zidura khulu nangabe iranda lehlile kodwana nangabe iranda liphakamile, umuntu ubanamandla khulu wokuthola iindawo zokuhlala, iinthuthi nokuthenga ukudla ngale ngombana iranda lethu zobe liphakamile.

Kutjho bonyana amandla weranda ngeSewula Afrika bekehlile, yingakho imalakhe ifike yaba yincani nakafika nge-Amerikha aqeda ukuyitjhugulula.

Ngingamyelelisa ngokobanyana ngaphambi kobana akhambe, iinyangana ngaphambi kobanyana akhambe, kuzobalula khulu bonyana athole iindawo zokuhlala, alungisele futhi nemali abhadalele futhi isiphaphamtjhini sakhe asesekude namalangakhe wokukhamba ngombana isiphaphamtjhini nawusifuna sele sekufikile, sekuseduze, siyadura khulu ngesinye isikhathi begodu kubalulekile bonyana nehotela afuna ukuhlala kiyo, angabe alifuna, ahle ayifune ngaphambi kwesikhathi leso ngaphambi kobana isikhathi sakhe sokukhamba sisondele.

Kubalulekile bonyana umuntu nakathenga amathikithakhe athenge esayidini elilaziwako bonyana lithengisa amathikithi lawo begodu nokuberegisa i-Google kuhlolisise bonyana lapho ofuna ukuthenga khona, kuli-site elirerhe na, ungavele uthenge begodu kubaluleke khulu nanokuthi ungaya eentolo mhlambe lezi esizithembileko njengabo-Pick n Pay nabo-Shoprite uyokufuna ithikithi lakho lebhesi namkhana lesiphaphamtjhini, ukwenzela bonyana ungarobheki ugcine sele sowuthenga ithikithi ebantwini begodu ungathengi ebantwini ongabaziko, ungavumeli nomuntu bonyana akutjele bonyana uthenge kuphi izinto zakho.

Kuyasiza lokha nawuzokuya kelinye izwe ube nemali oyongileko ngombana zinengi iintjhijilo ezingakwehlakalela njengobanyana mhlamunye izinto bowulinganise bonyana uzozithenga uzithole sezi ngaphezulu kwenani oyibekileko. Indawo mhlamunye bowuthi uyokuhlala kiyo uthole sekunamatjhuguluko kiyo, lokho kuzokusiza bonyana ukwazi ukubhadala ngemali oyongileko. Imali oyongileko ikusiza bonyana lokha-ke nasele ukhambakhamba endaweni kelinye ilizwe ubona izinto ongathanda ukuzithenga uyakghona ukuthatha emalini oyongileko. Iyasiza-ke nalokha nakuvela izinto obowungakazilindeli bonyana uzozithenga kuyakusiza lokho, nawunemali oyongileko.

Into edla imali khulu nawunekhambo indawo yokuhlala, ngombana ngaphambi kobanyana ukhambe kufanele bonyana wazi ukuthi uyokuhlala kuphi. Yeke nanyana kuyimalini indawo yokuhlala uyababhadala nawufuna ukuya lapho, nesithuthi esizokusa lapho ngiso esinye esidla imali khulu. Ngombana ngaphandle kwesithuthi, kokubhadala isithuthi kutjho bonyana awunandlela enye ongafika lapho. Yeke iindleko zeenthuthi zokuya lapho neendawo yokuhlala ngizo ezidla imali khulu ngaphambi kwekhambo lakho.

Ngingamupha izeluleko zokobanyana atlole phasi izinto ayozenza ekhambenelo. Abe nemali ayitlola phasi begodu ayifakako eentweni ayozenza lezo. Yeke begodu abe nemali ayaziko bonyana okay lezi izinto ngizozenza ngemali le nangingabona into engithandako. Imali engibekileko engiyongako ngile yokwenza into engiyithandako kodwana engingakayifaki ku-itinerary namkhana kuntweni engiyozenza nangifika ekhambeni lami. Lokho kuzomsiza khulu ekongeni imali nakanekhambo.

Ngilandela ikambiso yokobanyana ngisetjhe bonyana kuzakuba malini umdlalo muthi namuthi engifuni ukuwenza ekhambeni lami. Ngiyabhala-ke phasi imali engizoyibeka for bonyana for ukudla ngibhale bonyana ukudla ngizokuberegisa imali engaka, imidlalo nanyana okhunye ngizokuberegisa imali engaka, iinselo mdele ngiberegisa imali engaka. Lokhu okunye engingakakuhleleli engizokubona phambili, imali engaka engizakwazi ukuyiberegisa. Lokho-ke kuyangisize khulu bonyana nokobanyana ngazi bonyana la engiyakhona ngiziphi izinto engiyozenza begodu zizokufuna imali engangani.

Kungaliphazamisa ngokobanyana ungathi ufika ngaphetjheya utjhodelwe yimali ngombana amandla weranda aphasi. Yeke nawutjhentjha imali ngale ngaphetjheya amandlayo awasaneli. Kungaliphazamisa-ke nangokuthi izinto zidure khulu ngale ngaphetjheya kunangapha, namtjhana ngapha imphaphamtjhini zakho inani lakhona likhuphuke khulu ukudlula ukudlula lokha ebewukuplanele. Iindawo zokuhlala ungathi nasele sewuthi uyazibhadala uthole bonyana inani lakhona liphakame liphezulu khulu kunalokha wena bewukuhlelile ekuthomeni.

Imalakhe irhunyezwe kukobanyana iranda ngeSewula Afrika naliphasi nakamanye amazwe lizokufika, liqondaniswe nakamanye amazwe. Uyokuthi nawutjhugulula imalakho ngale kwamanye amazwe ibe yincani lokho kwenziwa iranda kobanyana liphasi ngenarheni yangekhethu.

Ngingamyelelisa ngokobanyana afune, abhukhe ngaphambi kwesikhathi lesi azokukhamba ngaso. Nangabe uzokukhamba ngenyanga ezako mhlamunye kungaba lula bonyana abhukhe iinyanga ezimbili ngaphambi kwekhambo lakhe bonyana lifike. Kubalulekile-ke nokobanyana azazi izinto ayozenza nakafika ekhambeni lakhe, azihlelele futhi imali yakhona, ahlele begodu-ke ibhajethi yakhe bonyana uzoyiberegisa njani.

Kubalulekile bonyana nawuthenga amathikithi uthenge ewebhusayidini ekungiyo yakhona leyo oyaziko. Nanyana-ke okulula nangabe awukho, awunasiqiniseko sokobanyana i-site othenga kilo ngilo. Ungaya eentolo ezikhulu ezifana nabo-Shoprite, ku-Pick n Pay nabo-Spar nakezinye-ke iintolo ezikhulu lapha abathengisa khona amathikithi khulukazi weemphaphamtjhini. Lokho kuzokusiza khulu bonyana ungahlangabezani nobulelesi, kuzokusiza begodu bonyana ungathathi ama-link avela ku-Facebook, eenkundleni zokuthintana uberegise wona ukuthenga ithikithi lakho.